Ndibona ngathi iTelkom yiyo efikelelekayo kakhulu kumaxabiso malunga nezifana nedatha. Yingako bonke abantu bethanda ukusebenzisa yona nangona kodwa ke ibuye ibe nengxaki nenethiwekhi, kodwa yona iyabanceda abantwana besikolo kakhulu iTelkom.

Into yobakhona kweWi-Fi kwizikhululo zikaloliwe ingaba nomphumela omhle nombi, ngoba abanye ngelinye ixesha basube beleqa ixesha ezindlini, ufumanise ukuba bafika sekuhlwile. So, if kukhona iWi-Fi koololiwe ngela xesha bebhizi endleleni bangakwazi ukuthi benze izinto, kodwa ke ixesha elinintsi izikhululo zikaloliwe ziyathanda ukuba ne-crime enintsi. So, cinga ke ngoku abantu sebekhuphe amafowuni, abantu bangabanjwa inkunzi kakhulu apho.

Abantu abaninzi bayazithanda ezi nkonzo zostrimisho ezifana noShowmax neNetflix ngoba inintsi into umntu athi ayibukele phaa. Kunama-reality shows, kunama-movies. Kunayo yonke into nama-Biography, ama-entertainment. So, ixesha elinintsi abantu balisebenzisa phaa for ukuchitha ixesha.

Iidatha eziphelelwa lixesha zinako ukudika ngamanye amaxesha ngoba kungafumaniseka ukuba ziphelelwa lixesha kube zisesenintsi. If bebengakwazi aba bantu beento zamadatha bekumele bakwazi ukuba bakunike itshansi yokuthi bandise ixesha lokuthi ugcine idatha.

Ngumbono omhle kakhulu loo nto ukuthi ufunde ngeenkcubeko zabanye abantu kwiinkqubo zostrimisho. Loo nto yenza kube lula ngoba kaloku asiyazi uba ubomi buza kusibeka phi, ngenye imini uzozifumana ukuloo ndawo, kwelo lizo labo bantu, kubangcona xa ngabe sowunalo ulwazi. Yenza izinto zibe lula and kungenzeka ngelinye ixesha uzifumane sowutshata, utshata nomntu oneenkcubeko ezingafaniyo nezakho.

Ndithanda ukubukela kakhulu iNetflix, and ndithanda ukuyibuka kwi-smart TV, efowunini andithandi kakhulu ukubukela ithivi ngoba ixesha elinintsi efowunini ndiyaphazamiseka, so ndiye ndikhethe ukusebenzisa i-thivi kakhulu.

Yhazi tata, asikho isidingo sokuba sidlale le CD indala, ndinayo into ethi nokuba ingadlala, izodlala imane ithula. Singasebenzisa iSpotify ukuthi sidlale iingoma ezithandwa ngumama, nawe ozozithanda, okanye singene kuYouTube sikhangele ingoma le siyifunayo, siyidlale. Futhi singasebenzisa neApple Music. Ii-CD, yinto yakudala, tata, kakhulu.

Ingaba ngumbono omhle kakhulu lowo, ngoba ulutsha langoku lusebenzisa kakhulu iifowuni neethabhlethi for ukwenza imisebenzi yabo yesikolo. So, cinga xa umntana ehleli e-bus stop ebhizi ekhangela izinto for umsebenzi wakhe wasendlini nama-research akhe, ngeli xesha alinde ibhasi. Loo nto ingaba ngumbono omhle kakhulu, abanye .

Ndisebenzisa idatha enintsi kakhulu, ndiyafika pha koo-one gig ukuyela ku-one point five ngelanga. Into eyenza ukuthi ndisebenzise idatha engako yile nto yokuba yonke into endiyisebenzisayo efowunini yam ifuna idatha. YiWhatsApp ifuna idatha, yiFacebook ifuna idatha, yi-Instagram ifuna idatha, yiTikTok, futhi yona ndiyithanda kakhulu iTikTok, ifuna idatha. Xa kumele ndenze iUber kuba ndingenayo imoto, nayo ifuna ndibe nedatha, yingako ndisebenzisa idatha elinintsi.

Ndingathanda kudlalwe amapiano, amapiano ngumculo othandwa kakhulu kwilizwe jikelele. Nangona usukela apha eMzantsi Afrika kodwa nalee kooMelika bayalazi ipiano futhi bayalithanda. Ipiano zezona ngoma ezakhe zabamnandi and lithandwa ngumntu wonke, azinayo into eneminyaka.